Njengo-deejay weredo ngabadlalela izingoma ezinomfutho ezibanikeza umfutho, phinde ngibadlalele ney'ngoma ezishiya umyalezo omuhle nobagqugqubezelayo. Ngakhetha ukudlala lezo ngoma-ke ngoba abantu ekuseni basuke bevuka abanye beye emsebenzini, abanye beye ey'koleni. Ngakho-ke kumele ngibadlalele iy'ngoma ezobanikeza umfutho ngiphinde ngidlale iy'ngoma ezobanikeza umyalezo omuhle ney'ngoma ey'zobagqugqumezela, besaqhubeka nosuku lwabo, nosuku lwabo.

Esikhathini samanje maningi ama-akhawunti, ama-akhawunti mbumbulu. Engingakwenza-ke mina ukugwema lesi simo ukuhlolisisa ama-akhawunti ngamanye ngamanye, ngingene kuyo i-akhawunti yomuntu, ngibheke izinto ey'fana njengasithombe asifakile nanemniningwane yakhe, nanokuthi i-akhawunti yakhe wayenza nini? Lokho kungangisiza ekutholeni ulwazi kabanzi ngalowo muntu osebenzisa leyo-akhawunti ukuthi owangempela, noma umuntu, mbumbulu.

Angakwenza nje ukuthi afake uhlelo lokusebenza olubizwa ngokuthi i-ephu uma eselifakile lolu uhlelo lokusebenza lase bhange lakhe engene kulo, afake imininingwane yakhe uma esengenile phakathi-ke uzobe esekwazi ukwenza zonke izinto, alawule kahle iholo lakhe, elawule lonke iholo ngoba uyakwazi ukubona iy'nto ey'ningi kuyo le-ephu lena ukwazi nokubona imali yakhe ukuthi yenza, isebenza kanjani, wenzeni ngayo nokuningi nje okwazi ukwenza ngayo. Okubi-ke ngale-ephu ukuthi imininingwane yakho uma, uma ungaqapheli obudedengu ngayo, ungalahlekelwa izimali zakho ngoba kukhona amasela akwazi ukuntshontsha iy'mali ngayo le-ephu le uma imininingwane yakho yaziwa noma ubani, ikakhulukazi i-password kufaneke kuhlezi yaziwa uwena kuphela.

Kungaba nomthelela omkhulu impela nje ngoba bangagcina bencinda abathandi noma abalaleli beziteshi ze-media zendabuko, ngoba abantu abaningi basebenzisa amafoni kulesi khathi samanje. Nemithombo wezindaba bangawenza ukuthi uthembeke osey'nkundleni zokuxhumana ngokuthi behlezi besivezele, or besinikeza izindaba ezethembakile ezathembakele, behlezi futhi bekhulume iqiniso. Lokho kungenza ukuthi abantu behlezi bebathemba, beyithembe nento eshiwo yibona.

Iyasiza kakhulu ngempela, iyasiza kakhulu ngempela imishini yokuqopha ekukhiqizeni ngoba, abantu abaningi uma belalela iy'ngoma abalaleli umyalezo kodwa suke belalela umsindo wezinsimbi ukuthi ukhala kamnandi yini? Bayingcosana abalalela umyalezo wengoma, kodwa nje ikakhulukazi intsha yethu ithanda ukulalela umsindo oqoshiwe ney'tayela ezahlukene.

Ngingasho ukuthi banemithelela emihle ngoba bayasiza kakhulu manje umuntu akasadingi ukuthi evule umabonakude ukuze abone iy'ndaba, usuyakwazi ukuyibona kumakhalekhukhwini wakhe. Futhi basiza ngokuthi sikwazi ukuqhathanisa iy'ndaba ukuthi yiziphi eziyiqiniso nokuthi yiziphi ezingamampunge. Ngingasho-ke ukuthi badlala indima enkulu nje ebalulekile kubantu.

Iy'ngoma esikhathini samanje y'hlukene, koda nakudala vele zay'hlukene sekwaba khona omapiyano kulesikhathi ithandwa yintsha kakhulu, khona, ezokholo, umaskandi ungasho ukuthi ugxile kakhulu emasikweni abantu besiZulu. Izingoma-ke zingabonisa-ke ukuphawula komphakathi ey'ningi kumavidiyo nakho konke abasuke bekucula kumameseji osuke osuke uqukethwe yileyo ngoma leyo. Ya kuningi nje.